Ke bona eka letsela le mekgwa e ditaba tsa mahadi di etswang ka teng. E ba ntho e telle ebile ke bona e le tshenyo ya tjhelete, hobane ho batleha se ho batleha se, ho batleha se. O rekela batho ba lelapa la ha bo monna dintho le ba ha bo monna ba le rekela dintho. Ho etsahalang haebaneng ba lelapa le leng ha le kgone hore le etse dintho tse lona le di batlang?

Ke nna Molebokgo, ke ronngwe ke ntate wa Palesa. O ne a re ke le letsetse, ke le jwetse hore o batla ho etsetsa Palesa mosebetsi, hobane a leboha badimo hobane ba mo file mosebetsi. Ka hoo o ne a kopa hore ke le jwetse hore o a laletsa hore le tle mosebetsing ona. Ke mokejana, ha se nthwe kgolo haholo Ke le jwetse hore mokete o tla ba ka ka Sontaha ka uur-i ya bobedi.

Rakgadi Dirontsho, ke batla ho ya lebollong ke se ke qetile le pelo ya ka ebile ke feditse le le maikutlo a ka hore ke batla ho ya lebollong, ne ke kopa o njwetse hore ha ke ya lebollong ho batlahala eng le eng le eng. Ke tla tsebella jwang hore ke nako e nepahetseng ya hore ke ye lebollong le hore ke tlo hloka ho ngodisa kae? Haeba ke batla ho ya le hore ha ntse ke le moo ke eng ntho e tla etsahalang? Kapa ke eng ntho e hlokang hore e etsahale? Ke kopa o njwetse dintlha kaofela tse ke hlokang ho di tseba ka ho ya lebollong, hobane hona tje ke se ke ikemiseditse hore ke lebollong ke utlwa ke le matleng a hore nka ya lebollong.

Ha re le batho batho ba fapane batho ha ba tshwane, ho na le batho ba tlo rallang ba bana ba bone, ka batho ba baholo-holo ba ba e leng hore ba se ba fetile, ba e leng hore mabitso a bone ke mabitso a e leng hore a bohlokwa haholo lelapeng leo la bone le ne ba phela ka lona. Ha ha ho na motho a hanetsang hore o ka fa motho ngwana hao lebitso le wena o le ratang, o ka fa ngwana hao lebitso la pele ya ba lebitso la hao, le wena le ntate wa ngwana le le nahanne. Wa mo fa labobedi le leng hore ke lebitso le leng hore e ne le motho o moholo-holo lapeng.

Ehlile nna ke rata mokgibo haholo hobane ke bona o le bonolo, ebile e le mofuta wa morao o tummeng wa motjeko o e leng hore Basotho haholo ba o etsa ebile ba o tseba. Ke rata motjeko ha ke rata motjeko wa wa mokgibo haholo nna. Ha ke tlo o ya kwa, le kwa ke zama ke leka ho ihlalosa. Empa nna motjeko o keo ratang ebile o ke ikgantshang ka ona ke wa mokgibo. Ebile mokgibo le batho ba banna matsatsing a a hona tje, ba se ba o etsa.

Ha ho na morena eo ke mo tsebang ya kileng a rekisetsa motho lefatshe, empa haholoholo ke tseba marena e le hore ntho engwe le ngwe, e leng hore e pakeng seo sa tulo. Ke ntho e leng hore ke ya hae. Ha ho na hore o tla reka lefatshe o le motho ba ba tla hore ntho engwe le engwe e be ntho ya bona, e be ntho e leng hore kea bona bale bang. Ha ba batle hore batho ba bang ba ba reke kapa batho ba bang ba be le lefatshe, ba batla hore e be bone feela batho ba e leng hore ba na le lefatshe ke lefatshe la bona feela.

Ehlile di kereke tsa ba Kresete di fapane, ebile ho na le ba sa kgolweng hore Keresemese ke ntho e leng hore e e teng ebile ya phela. Ba bang ka tsatsi leo le rona re ketekang Christmas ka lona, la di twenty-five tsa Tshitwe. Ke letsatsi le leng hore le ke letsatsi le le se nang dintho tse ngata, ke letsatsi le leng hore le tshwana le matsatsi a a mang a. Ha ba nahane hore ke letsatsi la morena Jesu la tsalo. Ha o na letho e leng hore e etsa hore ba ba kgothale ho ya kerekeng, kapo ba ba etse moketenyana o itseng ho ho ho bone ke ntho e leng hore e ntse e itshwanna le ke ke ke letsatsi le itshwannang le matsatsi a amang a.

Ho na le meetlo e fapaneng ya basadi, ho na le meetlo e fapaneng ya banna. Basadi ha ba etsa moetlo, ke moetlo wa hore ba se ba fetile e e setse e e se tlo ba basadi ba e leng hore ha ba so kene thobalong. E sampane e le ba basadi ba e sampane e le.